Indlela endinokuzikhusela ngayo koozungula ichele abasoloko befuna ukuntlonta abanye kumakhasi onxibelelwano ndingazikhusela ngendlela yokuba ndingaphenduli yonke into ethethwayo kumakhasi onxibelelwano. Ndingene nje ndifunde loo nto ifundekayo, ndibuke loo mafoto abukekayo, ndenze izinto ezilungileyo kumakhasi onxibelelwano ukwenzela ukuba ndingafumani ukuntlontwa.

Umakhulu ndingamchazela ngendlela yokuba xa uthumela i-SMS okanye uthumela ngoWhatsApp ziyafana kodwa i-SMS yona uyithumela usebenzisa i-airtime kwaye uWhatsApp yena umthumela usebenzisa idatha. Nguwo lowo umahluko phakathi kwe-SMS neWhatsApp.

Emva koko ukufaka iWi-Fi emzini wakho xa ufumanisa ukuba kukho abantu abahlala esitratweni sakho abakwazi ukungena basebenzise iWi-Fi yakho, kufuneka utshintshe iphasiwedi yakho ukwenzela ukuba bangakwazi ukuzingenela nje kwiWi-Fi yakho bafune ukuba ubafakele ngephasiwedi. Ngolo hlobo abazukwazi ukusebenzisa iWi-Fi yakho njee mahala.

Yake yandehlela ke loo nto leyo yokuthi ndifuna ukuthenga idatha yefowuni kodwa kwenzeka impazamo. Ndazama ukufowunela kwinamba leyo yenethiwekhi endandiyisebenzisa kodwa abazange bakwazi ukundinceda. Bandicebisa into yokuba ndibolumkela kuba xa uthenga idatha uyabuzwa ukuba uqinisekile na. Yiloo nto endayifundayo ukuba ndibofundisisa imiyalelo.

Yho! Imini endingasoze ndiyilibale, ndandimanxadanxada ndizama ukujonga ukuba inoba yintoni unobangela kanti xa umbane ucimile, nayo iWi-Fi iyacima. Ndancedwa kuba ndandinayo idatha efowunini yam ndasebenzisa idatha ngaloo mini.

Ndingatsho ndithi kubalulekile ukuba zaziwe iindaba zabantu abadumileyo kuba nabo bayaziveza iindaba zabo eluntwini ukuba bazazi. Kwaye ke ngoku kwelinye icala andiyiboni iyinto elungileyo ukuba zaziwe ezinye iindaba zabo eziyimfihlelo kuba kaloku baye bahlukunyezwe ngazo luluntu impilo yabo ibe sengcuphekweni.

Ndingacebisa ukuba ifowuni entsha eza kukhutshwa ukuze ibe nomtsalane kubafundi ndingacebisa ukuba ifakelwe i-intanethi yamahala ukwenzela abafundi bakwazi ukwenza imisebenzi yabo yasesikolweni bangahlupheki kwicala leintanethi.

IWi-Fi yesimahla iba luncedo kakhulu xa ufuna ukungena kumakhasi onxibelelwano usebenzisa i-intanethi kodwa ikwanayo nemicelimingeni kuba kufuneka ube kufutshane kule ndawo ineWi-Fi yamahala. Kuba xa usendlini ayikwazi ukutsala ize kuwe, nguwe ekufuneka uphume uye kule ndawo uzofumana kuyo iWi-Fi yasimahla.

Ewe, i-smartphone siyaphazamisa kwiindibano nabahlobo okanye nosapho kuba kaloku ifowuni iyakwazi ukukhala nibe nina nisemxholweni onzulu obalulekileyo enixoxa ngawo. Kwaye awukwazi ukungayiphenduli ifowuni yakho kuba kaloku ngamanye amaxesha kuzube kufowuna umntu obalulekileyo okanye kungene umyalezo efowunini, awukwazi ukungawujongi kuba loo myalezo ungabaluleka ube kanti uphosaniseka nento ebalulekileyo.